Kubalulekile ukuthi uma usebenzisa ukudla kubaluleke kakhulu ukuthi indawo enisebenzela kuyo okokucala kube yindawo ngingasho ukuthi e-clean, indawo ephephile njengabantu ukuthi ningasebenzela kuyo. Kanti nokudla enikuthintayo kube ukudla okuqondile oku-clean, niphekele abantu ukudla abazokuthanda nabo uma bedla bakuthokozele. Kubaluleke kakhulu ukuthi nawe ophekayo uyi-taste-e into oyiphekayo uyizwe ukuthi leyonto leyo injani, imnandi noma yimbi ukuze ungaphekeli abantu into embi kusasa bazoyishiya epuleyitini, bagcine sebayilahla. Kubalulekile futhi ukuthi nani njengabantu abaphekayo nibambisane uma nipheka.

Ngasho ukuthi ukudla ukudla esikudlayo okusheshayo umthelela onawo ekutheni ekukhutheni ukudla kwanamuhla, ukudla kwanamuhla kungenye indlela nako kuyenziwe ngenye indlela like uthi nanoma uyibheka leyo nto leyo, uyihalele ukuthi, yoh ngathi ngayidla le nto. Like bakuyenzeka ukuthi kube yinto eheha abantu into ebiza abantu kunalokudla lokhu thina esikujwayele, asithi njengamabhontshisi yabona loku ukudla nje esikujwayele. Kodwa lokudla lokhu kwamanje yiko engathi hhayi yiko ukudla-ke na ngoba uyakucabanga nawe ukuthi yo i-pizza yoh, ini ini, ya.

Zingafaniseka kakhulu noma kungaba yizinto ezingayenziwa lezo kakhulu ukuthi kuyenziwe isitambu nobhontshisi nesitshulu senyama, kanti futhi nepapa, umngqushu, umqombothi yizinto ezingayenziwa lezo futhi abantu abangazijabulela. Kanti futhi kubalulekile kena nokuthi bayenze maybe bangayenza okwasa masaladana nyana okuncane, kodwa loku kudla loko ngingasho ukuthi ngesikhathi noma kungaba yinto edliwayo ngelanga lomshado ngoba loku ukudla esingakudla nje nanoma kunini. Bakuyenze nje ukuthi kube ukudla okudlekayo kanti futhi okunambathekile okunambathekalayo, ngasho ukuthi kungaba ukudla okumnandi kakhulu ukuthi abantu bakudle.

Ecenjini lami, ngakhetha abantu enginesiciniseko ukuthi uma ngisebenzisana nabo sizosebenzisana ngendlela efanelekile, kanti futhi ngithole abantu engaziyo ukuthi abantu engasho ukuthi bacinile ukumelana nezinto ezifana nezinto ezinjena, ukuthi babone amalunga asengozini. Ngingasho ukuthi ngakhetha abantu engibathembayo abantu engaziyo ukuthi banozwelo kodwa abasheshe bakhale, abantu engaziyo ukuthi uma besebenzisana nabantu banomusa kakhulu, kanti futhi nempatho yabo yinhle kakhulu. Bakhona futhi nokuthi bazithoba uma basebenzisana nabantu, so ecenjini lami ngingagcizelela ekutheni ngithole abantu abanjalo, engasebenzisana nabo ngendlela efanekeleyo futhi engaziyo ukuthi nami njengomuntu osebenzayo izongisebenzela futhi kakhulu.

Mina ngokubona kwami leli siko kakhulu kuyisiko elibalulekile kakhulu ebantwini ikakhulukazi abahlala ngale, ngingasho ukuthi emakhaya ngoba yibo abagcile kakhulu ekutheni baliyenze ukuthi abafana bashintshe, bashintshele kwabesilisa. Babafundise kanti futhi ukuthi uma uwumuntu womfana ushintshela, ukushintshela ekutheni ube umuntu wesilisa, yiziphi izindlela oziyenzayo kumele kanti nawe uma uziphatha uziphathe ngendlela enjani. Nabanye abantu uma bekubona bakubone ngaleyo ndlela leyo enjalo, bakubone futhi uwumuntu wesilisa ofundisekile lapho ophuma khona umuntu ozaziyo ukuthi mekasuka lana uyaphi. Yiziphi izinto futhi azondlula kuzo noma azobhekana nazo njengoba sekangasese wumfana kodwa seka wumuntu wesilisa.